Nna lekeishene le ke tswang ho lona, ke lekeishene le ananelang mmino wa borapedi, haholoholo hobane heso re kena kereke, jwale ho ya ka melao ya kereke ha re a tlameha ho apara fela hape hape ha reya tlameha ho apara re ntshitse mmele wa rona ka tsela e sa tshwanelang hobane hae re rutiwe hore tsela o aparang ka yona e bontsha tsela eo wena o itlhomphang ka yona o le motho mahlong a batho ba bang. Empa ha re ya mminong o bapalwang lekeisheneng kantle strateng ntle le diphapusing tsa ka tlung. Mmino oo ke ona o re etsang re apare ho ya ka hore o re etsa re ikutlwe re le jwang ha e le mmino wa motantsho, ke ka hoo re tlo fumana re apere diaparo tsa motantsho hobane mmino o nanang ke ona o susumetsang tsela e re ikutlwang ka yona ene tsela e re ikutlwang ka yona e bonahala ka tsela e re aparang ka yona.

Dibaka tsa motso o toropong, lebaka le etsang hore di hlabollohe ho feta dibaka tse ding, ke ka hoba ha e le sebaka se ka toropong se etseditswe ho a na nela le ho netefatsa hore se ba le ditshebetso tsa batho ba dulang ka toropong hobane batho ba dulang ka toropong ke batho ba bonahalang e le batho ba nang le bokgoni. Ke ka hoo dibaka tse ba dulang ho tsona e kaba dibaka tse rekisang, ekaba dibaka tsena le mabenkele a ho inatefisa kapa mabenkele a ho reka dijo. Ke utlwisisa hore mabenkele a na nang le di-price tsa teng di etseditswe batho ba dulang ka toropong, ke ka hoo di sa tlo rekisa le dintho tse fumanwang dibakeng tse ding.

Mohlahisi e ke mo ratang wa mmino ho tsena tsa setso ke Ntate Stunna lebaka le etsang ke rate Ntate Stunna ke hobane mmino wa hae ke mmino o motho o kgonang ho utlwisisa, ke mmino oo motho o kgonang hore ha o mametse, o bo utlwa ekare o buwa maikutlo a hao kapa o bina maikutlo a hao hobane o bina ka dintho tse wena, o leng motho a motjha o kgonang ho di utlwisisa. Hape-hape tsela ya hae ya ho bina e kgethehile ha e tshwane le ba bang hobane o bina ka Sesotho ene ho bineng ka Sesotho wa hae ke tsela e kgethehileng hobane ba bangata ba se ba qadile ho etsa jwalo, ba latela mehlaleng ya hae.

Eya, ke ile ka fumana content creator e phehang papa ka tsela ya sejwalejwale ka hara papa motho a kenya cheese e mong ka hara papa a kenya moroho e mong ka hara papa, a boela a kenya beetroot. Ke ka hoo di content creator tse phehang dijo tsa setso ka tsela ya sejwalejwale ke sa di rateng, empa ke ile ka kopana le content creator e phehang dijo tsa setso ka tsela e nepahetseng ka tsela ya kgale ka tsela e tsejwang ya setso. Empa feela a ile a kenya dintho mona le mane.

Dumela ntate Moruti, ke tshepa o phetse hantle ne ke letsa ka taba ya ho tlisa ngwana kolobetsong ne ke kopa ho botsa hore moruti o tla hlokang ka tsatsi la kolobetso. Ke tle le lengolo la ngwana la tlhaho ke apesa ngwana diaparo tse tshweu tse hlwekileng, ke boele hape ke tle le motswadi wa ngwana le nkgono wa hae. Ke a leboha, ne ke kopa ho botsa hore ke fihle ka nako mang ho tlisa ngwana kolobetsong tshebeletso e kena ka hora ya leshome. Ke fihle ka hora ya borobong ke tla etsa hore ke fihle kea leboha Ntate Moruti ka tsohle tse nthusitseng ka tsona.

Ho ya ka nna mahadi ha se tsela eo ba lelapa ba rekisang moradi wa bona empa ke tsela eo ba lelapa ba kgonang ho fumana tjhelete ya hore ba thuse moradi wa bona ka tsa lenyalo, hape ke bona ho le bohlokwa ho ntsha mahadi hore lelapa le leng le tle le utlwisise bohlokwa ba monyaduwa o a kenang lelapeng la bona. Ba boela ba kgone ho utlwisisa hore o tswa lelapeng la hahabo ene lelapeng la tswang ho lona ne ba mo rata, ba mo hlokomela ke ka hoo e leng se tlamo hore le bona ba mo rate, ba boele hape ba mo hlokomele hobane ba patetse hape hape e thusa hore monna eo a tlo ntsha mahadi for mosadi eo a kgone ho utlwisisa hore tlamehile a mo rate ka ditsela tsohle.